Nyolohelo e etsa hore di-fertiliser kapa dijo tse fepang diphoofolo le tsona di be boleng bo turu ho bo rapolasi ba sa kgoneng ho di reka. Le hape e etsa hore borapolasi ba tla tlameha ho patala batho ba sebeletsang tjhelete e ka hodimo hore le bona ba kgone ho iphedisa. Seo se tlo etsa dijo di nyolohe le ho feta ha ba tlo tlameha ho di rekisa kapa ntho e nngwe le e nngwe eo eleng hore ba e rekisa polasing ya bona.

Motswalle ha nke re ye sebakeng sa ho ikwetlisa, ebe ha re kgutla moo re ya mabenkeleng ho lo ithekela meroho le ditholwana.

Ke nahana hore sena se bakwa ke hore dijalo tse ding ka nako e itseng ha di kgone ho hlaha hantle kapa ho phela. Sena se tla, sena se tla rarollwa ka ho emela nako eo le reng sejalo seo molemi a se jalang a emele nako ya sona nakong eo eleng horeng se kgona hore se hle se hle se hlahe hantle ho sena tshitiso. Hobaneng dijalo tse ding di tshaba serame, tse ding di tshaba motjheso.

Ke tlo etsa hore ho ba ne le di-inspector-a tse leng horeng di hlaha feela dipolasing mono no be di qala di botsa basebetsi, dipotso di sa di sa, di sa bolella le monga polasi hore na ke bo mang ba etsang ba ye feela basebetsing mono no ba ba botse dipotso. Seemo hobane re tla be re fuwe matla ke molaotheo wa lefapha.

Ke hore rapolasi a ba ne le kontraka eo ae etsang pakeng tsa hae le yena, le pakeng tsa hae, le mosebetsi ha mmoho le yena rapolasi hore na mosebetsi ke wa eng, le hore ko tlo sebetsa nako e kae, o tlo patalwa bokae le hore a ngodiswe UIF mosebetsi eno no. Le hore na ke ntho tse feng tse etsang e le ho reng ha nka di tlola, o tlo lelekwa mo mosebetsing moo.

Ee, ke a e dumela ntho e etsuwang ke dihwai hobane tse ding tsa tsa dijalo tseno nka fumana hore disebedisetswa meriana kapo ho etsa dijo tse leng horeng e hlile batho ba di hloka mmeleng ya bona kapa diphoofolo tseo. Ho na le diphoofolo tseo e leng horeng ya di ja. And diphoofolo tseo ke tseo e leng hore le rona re le batho re a di ja kapa re iphedisa ka tsona. Kapa tse ding tsa tsona dijalo tseno re di sebedisa ho etsa tsona ho etsa yona meriana.

Ke nahana hore dihora ha se ntho e hlokahalang polasing hobaneng mosebetsi ya sebetsang polasing a ka etsa ntho tse hlokahalang feela hore di etsuwe letsatsing le le leng kapa tsatsing leno no. Kamora mono ntho e nngwe le e nngwe ha e sa le matsohong a hae, e se le hore tlhaho yona ka boyona e bone na e etsa jwang. Hobane dijalo nka se di tatise. O nka se di qobelle hore di hole ka pelenyana. Ha mmoho le diphoofolo, o nka se di tatise kapa ho di qobella hore di o etsetse lebese kapa hore le tsona di hole ka pelenyana. E se le matsohong a tlhaho ha e le jwalo.

Hamonate le kae? Ke rapolasi, polasi ya ka ke ya dikgomo. Ne ke founa tjena hobane ke batla ho reka thepa eo e leng horeng ke nka e sebedisa ho tswellisa pele polasi ya ka. Le ho tswellisa pele ho tswellisa pele hore diphoofolo tsa ka tsa polasi di kgone ho phela hantle le hore di bolokehe.

Poone hore e bolokehe, o nka e tsetolla ha o qeta o bo e beha letsatsing hore e omelle. Kamora mono, o bo e beha sebakeng se eleng horeng ha e no fumana metsi kapa ona mongobo. E kgona hore e bolokehe nako e telele e sa senyehe.

Ke nahana hore ba ile ba bona ka motho a le mong kamora hore a je mashome e leng horeng ha se ona ya be ba se ba o tseba na o jwang ka mmala. Le hore ha o shebile fela tjena na o jwang. Kamora mono yaba ha ba sa phetha ba ja ono empa ba kgona ho ja e meng, e leng horeng batho ba se ba ba itutsitse ka ho e ja ho sa etsahale letho ka bona.

Ke hore a reke di-chemical-e tse tla bolayang dihola tse nnong mobung wa polasi ya hae. E nngwe hape ke ho di tsetolla ka matsoho. Ha ba ntse ba nwesetsa mono polasing mono no kapa hona ha ba ntse ba etsa diforo kapa mela bakeng tsa dijalo tsa hae moo polasing.

Ke hore dinaha tse leng horeng dinawa ha di hlahe ho bona hohang hore le tsona di kgone ho fumana dinawa ka tsela . Dinaha tse leng hore di na le dinawa, di kgona ho romella dinaha tse , dinawa ho bona hore le bona ba kgone hore ba di fumane hobaneng, dinawa ke dijo tse bohlokwa mmeleng. So ka tsela le hape ha di hloke tjhelete e ngata ho di reka. Jwanong ka tsela batho kaofela lefatsheng ba kgona ho di fumana, le hore ba kgone ho ithekela tsona.

Ke hore dijalo tse ding le tse ding, tseo e leng horeng di se di ba teng. Di kgona ho kolomaka moya o ro o hemang, hobaneng e tla be di etsa di nka moya o ditshila, e di etsa moya o ro o hemang. Ka tsela , bongata ba tsona ha di se di ba teng, di ha o di dihwai tse ding hono ho etsa hore moya wa rona e be moya o o lokileng ho feta.

Hangata dijalo kapa tsona ntho tsa polasi ha di hloke ntho e ngata ya ntho e le nngwe. Jwalo ka pula e ngata, motjheso o mongata, mohatsela haholo. Ntho tseo di nka senya dijalo tsa polasi. Metsi a mangata motjheso o mongata. Ntho tse di ka senya polasing. Ntho tseno o nka di o nka di rarollla ka hore ha o bona hore pula ena haholo, o tlohelle ho nwesetsa nako e telele. Ha o tjhesa haholo, ke hona moo o tla tlamehang o dule o fafatsa dijalo hore di dule di ntse di photse, di seke di a hore di seke di a tjha haholo ke letsatsi.

Batjha ba nka fumana hore ba nka ba baithaopi di-social media-eng kapa di-website-ng tsa di-company. Hobane hangata ke yona mo di-company di behang molaetsa teng tsa hore ba batla baithaopi. Ho tswa mono no e tla ba ona hee ba tla kgonang ho sheba hore motho o sebetsa jwang. O sebetsa hantle, o etsa mosebetsi ka bokgetho kapa jwang. Ha ba se ba bone tseno, ebe ona ba nka kgona hore ba nka hira motho a ba sebeletse be ba se ba mo, e e le hore hona jwale ba se ba kgona ho mo patala.

Hore motho a tsebe ka ho ya ka setso sa rona hore na o jang ha je eng. Ke ho tswa ho batswadi ba ba mmolella ho tloha bonyaneng a ska ja, a se ke a ja eng, a je eng. Mehlala e nka ba dipete tsa diapole kapa makgapetla a dilamunu kapa makgapetla a panana.

Tuna Tuna ke tlhapi e leng horeng e tshehwa lewatleng. Batho be ba fihla ba ba e rekisetsa di-firm-e moo difemeng e fihla e pheuwa. Ebile be ba e kenya ka makotikoting ka e be le ona e tlang e iswa di mabenkeleng mona na e rekisetswa batho. Ke ka hoo e fumanehang makotikoting. Batho ba kgonang ho e reka kapa hona re kgonneng ho e reka e le ka lekotikoting.